Ekhuselekileyo yibhasi, ibhasi ikhuseleke kakhulu kuneteksi, kufana naxa zingquzulene iteksi iyakhawuleza usongeka ibe ncinci .

enedekha eyi-one ikhuselekile, laa bhasi. Iidekha ezimbini ha-a, kufana nokuwa kwayo kulula ukuba makubhubhe abantu abanintsi kwibhasi enedekha ezimbini kodwa enedekha eyi-one ambalwa amathuba oba kubhubhe bonke abantu.

Ayikho enye indlela kukujika ndiyokuthatha ikhadi lebhasi, kwezinye ke iibhasi uyakwazi ukuhlawula ngemali.

Ndingathetha nomqhubi ndimcacisele, uba akavumi andinayo enye indlela kukucela umkhweli okhoyo ngaphakathi andincede.

Kulungile ukukhwela ibhasi makhelwane uyaphola kamandi.

Ndingaziva ndidandatheke kakhulu ngoba ndivukile, ndivukele uleqa ixesha lebhasi.

Ndingazama ufowuna ndifowunele iikhampani yebhasi ndizame ukuqonda kwenzeke ntoni ngebhasi.

Ndima ngenyawo apha epasejini yebhasi kunoba ndifike emva kwexesha emsebenzini.

Ndingabuza kumqhubi uba kwenzeke ntoni namhlanje andicacisele kakuhle.

Ndiziva ndidandatheke kakhulu ngoba yibhasi endiqhele ukuyikhwela le ndidinga nengcazelo kwenzeke njani ukuze ingafiki kwindawo ibiqhele ukufika kuyo.

Kubalulekile kuba siyavuka sileqa ibhasi nebhasi ke bayilibambe ixesha lokufika ezitopini zethu khona ukuze sifike ngexesha emisebenzini.

Uba ilibambe ixesha lokuphuma njengoko ilibamba nexesha longena, ixesha lokuphuma libaluleke kakhulu sifike ezindlini kwangethuba.

Bachaphazeleka kakhulu ngoba ayikho enye indlela abanokwenza ngayo baphelele apha ebhasini, ibhasi

Ibhasi akufuneka itshintshatshintshe umzila abakhweli bangava kabuhlungu xa inotshintshatshintsha.

Ndava kabuhlungu kakhulu ndava kabuhlungu kakhulu ndandidandathekile emphefumlweni ngoba abantu abanintsi baye baphulukana nemisebenzi yabo. Abanye abalungu, abanye abelungu abayiqondisisi le nto yebhasi abayiqondisisi ubungozi.

Bachaphazeleke kakhulu ngoba abakhweli bebhasi uninzi lwabo basebenzisa amakhadi ebhasi. Ngoku kwanyanzeleka uba makhuphe imali kubo ezipokothweni bakhwele itekisi. Abanye iitekisi bakhwela zibe ntathu bachithe imali enkulu kakhulu ezinye zibafikisa leyithi emisebenzini.

Kuhle kakhulu oko uzotsho akwazi ukonga imali afike kwangethuba nasemsebenzini.

Iingozi zinintsi kakhulu ngoba ibhayisekile ayinaso isikhanyisi ebusuku xa kumnyama. So ingozi ke ilula kakhulu kumkhweli webhayisikile ukuba angquzulane nesithuthi.

Kukunxiba impahla ekhanyayo xa kunyama azame ukuba ibhayisekile yakhe ibe nesikhanyisi, iithotshi ngolwimi lwasemzini azokwazi ukubonakala kwizithuthi ezihamba endleleni.

Hayi andiyiboni iyinto elungileyo ukusebenzisa ibhayisekile njengesithuthi sokuthutha abantu kwidolophu yam. Ibhayisekile ilungele umntu oyi-one nothi abantu abanintsi. Kuyingozi ukukhwelisana kwibhayisikile ndikhetha isithuthi kunebhayisikile ke kweli isihlandlo.

Kufakwe izikhanyiso ezitalatweni khonukuze umntu umbone eseza.

Kukufaka izikhanyisi ezitalatweni.

Ndandi kwikhaya lam ndisiya emtholampilo, eyi kwakungelula kwakumgama omde ungaziva kamnandi ungaphilanga kodwa ke ndaye ndahamba ndayofika.